Mo setsong sa me sa setswana re apara makgabe, re apara le di tshega, re apara le di tjale, le matoisi. Mo nakong ya gone jaanong jaana ga go sa tlhole go apariwa wa moaparo o wa di tshega, nou jaana go aparwa diaparo tse di dirilweng ka sekgowa, ga go sa tlhole go aparwa diaparo tsa setso mo setsong sa rona.

Ke nagana gore ee meaparo ya setso e ka aparwa ko meletlong jaaka di khonferense, seo se tla be se bontsha boikgantsho ba ya rona le setso sa rona.

Ke moaparo wa tjale le letoisi, ka gonne ke moaparo o reng ga o apere e be o cover-a mmele otlhe wa mosadi o sa tlhagise di phate dipe tsa mmele tse di sa tshwanang go bonwa.

Nnyaa ga ke nagana gore moaparo wa setso ke o ne o rotloetsang bašwa ba jaanong jaana go apara diaparo tse di khutswane tse ba sa tshwanelang go di apara. Ke dumela le go tshepa gore bašwa ba apara moaparo o ka go rata ga bone gobane ba re ke yo ne. Fešhene.

Diaparo tsa rona Batswana ke makgabe le matoisi le di tshega. Diaparo tsa Mazulu ke di vesete tse di tshweu le di tshweu le di di khethe tse di khutshwane le dibaga tsa bone. Diaparo tsa Mapedi ke di traditiona tse di nang le mebala e bright-e jaaka bo pinki, le bo yellow, le bo orange, le bo phepole.

Mosadi fa a sena go nyala o tshwanetse gore a apare letoisi la patlo e be a rwala nkitsing. O apara yalo letoisi gore bo rre ba bangwe fa ba mmona ba itse gore ona o tserwe ga a sa tlhole a ka, le ka tlhole kgona go bua le ena ka tsa marato ke mosadi wa motho o setse a tserwe. Seo se bontsha tlhompo go monna wa gagwe o ileng a mo nyala..

Bontsi ba diaparo tse di ntsi tsa setswana di diriwa ka matlalo, ka matlalo a dikgomo, matlalo a diphologolo. Le tse dingwe tsa basadi ba di dira ka dibaga le di ulu, ba ira makgabe ka di ulu e be ba dira di tshega ka o ne matlalo ao ke setswana se ntse jalo.

Ke nagana gore moaparo wa basadi, wa setso o montle ebile ke moaparo o o bontshang boikgantsho, jwa go bontshetsa gore re basadi ebile le keteka basadi le go le go itumelela gore basadi ba botlhokwa mo maphelong a rona.

Ke bona diaparo tsa setso le diaparo tsa fešhene e le diaparo tse di farologaneng thata gobane diaparo tsa setso, di re basadi ga ba apare marokgwe ga gona seaparo sa setso se se bontshang gore mosadi o apara marokgwe. Le mo diaparo tsa se jwale jwale tsa se gompieno tsa fešhene basadi ba apara marokgwe.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa gore basadi ba apare diaparo tse di setileng tse di kgonang go tswala mangwele, le mebele, le di phate tse dingwe tsa bone tse di sa tshwanelang go bonwa ke batho botlhe.

Ke dumela gore diaparo tse di dirwang mo sebakeng sena di rotloetsa tekatekano magareng ga banna le basadi ka gobane bo nakong e fetileng, basadi ba ne ba sa tshwanela go apara marokgwe. Mme mo nakong ya se gompieno basadi ba letleletswe go apara marokgwe jaaka ba kgona.

Di tiragalo tsa hisetori di dirile gore basadi ba simolole go tsaya power ya bone le bone ba kgone go ipuelela, ba kgone go nna le voice le lentswe gore le bone ba kgone go ikemelela jaaka le bone bo nyenyane jalo basadi le bone ba letleletswe go bereka. Mme mo nakong e fetileng basadi ne ba sa letlelelwa go bereka mmereko wa bone e ne e le go tshola bana fela.

Batlhami ba fešhene ba se gompieno ba tsaya dibaga tse e leng gore tsa setso mo fešheneng, ba tsaya dilo tsa kgale matlalo ba kopanya le diaparo tsa se gompieno gore ba kopanya le fešhene ya se gompieno le setso sa rona.

Ke diaparo tse di tshwanang le sešhwešhwe, le letoisi, le diaparo tse di nang le matsela a di phologolo jaaka matlalo jalo le jalo.

Diaparo tsa basadi tsa se gompieno di bontsha gore banna le basadi motlha wa jaanong jaana ba lekana ga go sa tlhole go na le o nang le maatla a go feta o mongwe.